Ndicinga udabawo wam ogama lakhe lunguNontsokolo. Eli gama ukusukela ndimncinci bendingaliva kakuhle ukuba lithetha ukuthini, kuba kutheni umzali enganika umntana igama elifana neli. Kodwa ke ndiyabona ukuba eli gama eli alimfaneli tu umntu walo. Isizathu esindenza ukuba ndicinge loo nto kukuba udabawo ayingomntu usokolayo, ngumntu oneemali zakhe, onamashishini, onobomi nje obumhambela kakuhle.

Eyona nto ebalulekileyo ngokupheka umngqusho kukuqinisekisa ukuba iimbotyi zakho nomngqusho wakho uzipheka ngexesha elahlukeneyo kuqala, kuba umngqusho neembotyi azivuthi ngexesha elinye. Ngoko ke kunyanzelekile ukuba uqale ufake umngqusho wakho emanzini, uwushiye emanzini ukwenzela ukuba uthambe elithuba usapheka iimbotyi. Zithi iimbotyi zakho xa zingathi ziba rayithi ziyadibana ziyavuthwa ufake umngqusho wakho, uwupheke ke kakuhle. Yiloo nto ebalulekileyo xa upheka umngqusho, ukuba uqinisekise ukuba iimbotyi nomngqusho awuqali uzipheke ngexesha elinye.

Kumalungiselelo omngcwabo ekhayeni ndingadlala indima yokuba ngulowo oncedisayo ekuphekeni. Ndingaba ngulowo uncedisayo ekhitshini, ndincedise ukupheka. Ngoko ke ndingaqinisekisa ukuba kuphekwa ukutya okwaneleyo, kusebenziswa izinto ezikulungeleyo ukupheka kwaye oko kutya kuphekwayo kuqinisekiswe ukuba kuphekwa ukutya okuhle okulungileyo, hayi ukutya okunokonakala nje msinyane.

Ndingamphendula ndimcebise ukuba naye elakhe ixesha liyeza, akanokwazi ukuba oluke nobhuti wakhe kuba yena usemncinci kwaye ubhuti wakhe ukwiminyaka ekulungeleyo ukwaluka. Ndingamxelela ukuba makalinde, alinde kancinci ukwenzela ukuba naye afike kule minyaka le elungeleyo ukweluka. Naye uza kweluka ixesha lakhe xa sele lifikile.

Ukuba thina nosapho lwam silungiselela ukubulela ekhayeni lethu, izinto ezibalulekileyo zokuba sibhiyozele kwaye sibulele kulo nyaka zizinto ezintle ezehlileyo ekhayeni, nempilo, nemfuyo nayo yonke into elungileyo ethe yasehlela silusapho. Yiyo loo nto sizobe siyibulelela kulo mcimbi esizabe siwenzile ekhayeni.

Usuku lwam lokuzalwa ndiqhele ukulubhiyozela nosapho lwam nezihlobo zam. Siyazikhupha siye kwindawo entle, indawo apho sizozonwabela khona. Sihlale sisele iziselo ezimnandi, sitye ukutya okumnandi, sithathe iifoto ezintle sibhiyozela olo suku lwam lumnandi lokuzalwa.

Ndingabacacisela ndibaxelele ukuba umleqwa yinkukhu yesiNtu, yinkukhu esiyikhulisileyo thina ekhayeni ngokutya umbona obomvu, umbona zinto ezikulungeleyo ukuba inkukhu ingakhula. Ngoko ke umleqwa yinkukhu eqinileyo esinayo, inkukhu yesiNtu yasemakhaya.

Ndingabacacisela ngento yokuba inkolo yobuKristu yohlukile kwinkolo yesiNtu ngeendlela ezininzi kakhulu. Kwinkolo yobuKristu asizifaki izinto zesiNtu. Ngoko ke ukuba bafuna ukwazi ngemvelaphi yabo loo nto leyo ithetha ukuba ndingabaxelela ukuba bona bangobani iziduko zabo, ndibaxelele ngezinyanya zabo, ukuba kukhona into kwaNtu ebizwa ngokuba zizinyanya. Andizukwazi ukubanyanzela ukuba bahlale kwinkolo yam yobuKristu, kodwa ke umntu nomntu xa sele ekhula uyayibona inkolo ekunyanzeleke uba ayilandele, inkolo afunayo ukuyilandela.

Umama udlala indima enkulu kakhulu ekuqinisekiseni ukuba usapho luyazinza. Umama yintsika yekhaya, umama ngoyena mntu ulungiselela abantwana ukuba baye esikolweni. Umama ngoyena mntu uqinisekisayo ukuba wonke umntu ekhayeni ulala etyile, ulala enendlu phantsi kwakhe, ulala ehleli nosapho lwakhe kwaye usoloko ehleli onwabile.